Mna ndingacebisa oonoteksi ukuba bangonyolukeli imali futhi ke baxabise nemiphefumlo yabakhweli abalapha eteksini.

Mna ndithi faneka aqiniseke ngeento ezifana nee-extinguisher ukuba unazo apha emotweni. Aqiniseke ngeebhreyiksi, aqiniseke ngee-lights zakhe uba zirayithi nee-indicator. Aqiniseke ngamavili wakho okokuba unaso ne-spare wheel ne-wheel alignment yakho irayithi, ne-suspension yamavili. Aqiniseke nangee-wipers zakhe uba zisemgangathweni, nazo zirayithi.

Inqwelomoya ihamba ngokukhawuleza kwaye uzawukhawuleza ufika kwindawo oya kuyo. Imoto iyakwazi uthatha iiyure ezingaphaa ko-twelve, inqwelomoya iyakwazi uthatha iyure enye ufika kuloo ndawo uya kuyo. Iinqwelamoya azinangozi zininzi olu hlobo lezi ngozi zemoto ezenzeka endlebeni endleleni.

Molweni e-admin, nindenzele impazamo apha yokuba nindifake igama lam kubantu abaya eThekwini. Mna ndingxamele ukuya eLondon, ndineento endiyozenza phaya ngoku iyandilibazisa into enje yokuba ndibhatale imali engaka elingana nokuya eLondon ndiphinde ndisuswe eKapa ndisiwe eThekwini. Ndicela nindilungisele mna ndikwazi ukufumana itikiti lam elirayithi eliza kuya eLondon ngoba andizukwazi ukuya eThekwini. Eyona nto eyona ndawo ebendizixelele uba ndiya kuyo ndiyokwenza into zam ezibalulekileyo yiLondon.

Yeyokuba urhulumente alungise izikhalazo zemibutho yoonotekisi.

Umqhubi webhayisikile kufuneka aqiniseke ukuba unayo ihelimethi, aqiniseke ukuba unazo izikhuseli zengqiniba nezikhuseli zamadolo xa ezawuqhuba ibhayisekile.

Mna ndingaziva ndisoyika ukuba kuloo tekisi ngokuba andiyazi ukuba abanye abaqhubi aba lo notekisi axabana nabo, baxambulisana ngantoni and andiyazi iingcinga zabo malunga nabantu abakhwele kule teksi yalo mntu endiyikhweleyo ukuba zithini. Mhlawumbi bangasilimaza sonke kule tekisi yalo mqhubi esiyikhweleyo okanye singasinda. Kodwa ke lilonke mna ndingaziva ndisoyika ngenxa yongazi ukuba kuza kwenzeka ntoni emveni kwengxabano ephakathi kwalo mqhubi wale teksi ndikhweleyo nabanye abaqhubi bezinye iitekisi.

Mna andiqondi uba zikhona ezinye endinokwazi ukuza nazo izizathu ngaphandle kwezi sezibekiwe apha zeengxaki zobugcisa kunye nokwemozulu, neengxaki zemozulu.

Mna ndingaqale ngobaxelela ukuba xa efika endleleni makafike ame ajonge okunene, aphinde ajonge ekhohlo. Ukuba akho moto ezayo ngasekunene kunye nasekhohlo, andule ukuwela indlela. Xa efika phakathi naphakathi kule ndlela ayiwelayo, aphinde futhi ajonge ekhohlo aphinde ajonge ngasekunene. Ukuba akukabikho moto izayo ikufuphi kuye andule ukugqibezela ukuwela kwindlela yakhe.

Mna ndicinga ukuba amathelekiso ayohluka ngamaxesha. Emini xa faka, xa ufaka imali yakho okanye ufuna ukhwela iinto ezifana neeUber okanye uBolt, ukuba nizawukhwela nibaninzi ixabiso liye libe sezantsi kunaxa uzawukhwela umnye. Umkhweli ngamnye yena apha emini kuba lula xa ezawukhwela itekisi. KwiUber neBolt ebusuku ke amaxabiso azo ayanyuka ngoku ke ziye zidure xawukhwela ngobusuku nokuba nibaninzi.

Mna ndicinga ukuba badinga ukuba amatrafikhi okanye amagosa endlela azibonakalise ngoku kwawo ukuba ngabo abayiphetheyo indlela ngokuqiniseka okokuba basoloko bakhona ngalo lonke ixesha ezindleleni bagadene nabantu abaqhuba intando yayo okanye abalawula indlela ngokungathi ngabo amagosa ezi ndlela.

Kunika umntu owenze iowuvalowudi itikiti njengopolisa lendlela futhi ukuba awumnikanga tikiti okanye ifayini, umvalele ngaapha kwezisele. Okanye uthathe imoto yakhe, uyovalela imoto yakhe ngokwexesha elibekiweyo ukuze azokwazi uhlawula.